Kubalulekile ukuthi indawo otshala kuyo uyibiyele, ukuze ugweme izingozi ezingafana nokungena kwezinkomo, zihlofe izitshalo zakho, izilwane ezinye, singabala amakati, izinja, lokhu kungayiqeda imfuyo yakho. Kanti uma ubiyele indawo yakho, akubi lula ukuthi izilwane zingene zimoshe engadini yakho. Thola namanethi okumboza lezilwane ezincane ezithanda ukungena ezitshalweni. Uphinde uthole nezinto zokunethesisa izitshalo zakho, izivikeli, izipreyi, lezi ezenza ukuthi izitshalo zikhule kahle, ziqhakaze. Kubalulekile futhi ukuthi njalo ekuseni uzinethisise izitshalo zakho, ukuze zizothola umsoco wamanzi, iy'tshalo zenza ukuthi zikhule kahle.

Izihlobo zezitshalo ezifanele kakhulu ukuqandisa, singabala, iziqatha, u-green pepper, u-green beans amazambane, u-anyanisi, uphizi, u-cornflower, sibale amakhowe, nawo ayakwazi ukungena efrijini, abande.

Ngibona imifino, izaqatha, u-anyanisi, utamatisi, upelepele, iklabishi, ubhithrudi, ama-curry leaves, ishalati, ummbila, ubhatata, amadumbe, ukwatapeya, umango, ulamula, amagrabhisi, iklabishi, imfino yezintanga, upelepele, utamatisi, u-green pepper.

Ngicabanga ukuthi uboya buzodlala indima enkulu ekushintshekeni, ukuze-ke kukhiqizwe izindwangu okuyizona ezosiza ukuba kuthungiswe izingubo zamakhaza. Njengoba ubusika siyazi ukuthi sebungenile, abantu abaningi bazoyidinga futhi bazoyithokozela iy'ngubo ezinokufudumala. Hhayi-ke, lokhu kusho ukuthi imakethe izohambahamba ibephezulu. Ngenkathi abahwebi behamba bexoxisana nalaba abanezilwane ezingasiza ukuba zishintshwe uboya bazo benziwe izindwangu. Ilapho izwe lethu nabo abaphathi zilwane bengelwa khona imali. Nikhumbule phela ukuthi imali, iyona yento eyenza ibhizinisi lithuthuka, futhi ngaphandle kwemali izwe alinyakazi. Lokhu nje ngawumbona omuhle, uma ngabe bangasuka necebo eli-right.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuyinto esilimaza sonke, ngabe zilwane, kungabe abantu abaphila nje emhlabeni kaJehovah. Lokhu kwenza ukuba sihlale sisovalweni, futhi sihlale siqwashile ukuthi kungenzeka kubekhona iy'ngozi ezenzekalayo. Uma isimo sezulu simandla kakhulu ngasezindaweni la kuhlala khona abantu, kuye-ke kube yisu elile ukuba abantu baphume emakhaya beyohlala ngalapho emahholo, endaweni ephephile lapho abantu bangathola khona ukuvikeleka khona bendawonye, kunanokukhukhulwa amanzi emvula, bebe beyophoseka le emihosheni. Loko kudala ukuthi sebanye babo bangatholakali, abanye batholakala sebephangalele. Yingakho kubalulekile ukuthi izulu uma lishintsha nawe ulibuke, futhi uhlezi uhlomile.

Kuba isikhalo sobumayemaye, wena awabona isililo sikaNandi, inkomo ehayiza, izwa izinhlungu, amadolo engemuva esho ukuwa phansi, wathalala, inkomo izama ukukhipha inkonyane. Ikhale, ikhale ikube engathi iyazibhonqa, ibuye iqalle phansi ikhale, ikhale isikhathi iyehlise imilenze le engaphambili, iwe. Kodwa lokuwa lokhu, imilenze engemumva isale imile, ibuye isukume isima. Ikhale, kuphume kancane ngala ngesimumva okuyithole, lingathi limbozwe ngopulasitiki, kanti cha. Iphinde futhi ikhale, iphushe, iphushe inkomo, kuphume kugcine, kube ukuphuma nje kwengane, inkomo ivele iwe, ilale ngesisu. Iphinde idonse-ke, izame ukudonsa le nto engathi iwulwembu, ey'suke imboze inkonyane.

Uhulumeni, indima angayidlala ekuqwashiseni abalimi ngalesi sifo sophenyane, ukube athume ithimba labantu abazofundisa kabanzi abantu abangabalimi mayelana ngesifo sophenyane, ababanika nezibonelo, ukuze abantu basheshe bacaciseleke, ukuthi kahle kahle lesi sifo sifika kanjani, nanokuthi sidalwa yini. Aphinde futhi abanike nezisombululo abangazithola abantu ukube begweme lesi sifo lesi, njengokubanika kona izinto zokugeza izandla, ngoba lesi sifo sihamba kakhulu ngokuthintana, njalo ukucikica izindawo ezibucayi, njengeso nje. Lokho kungakwenza ukuba utholakale nawe usunalesisifo. Ukufaka izinto ezizogwema uphenyane ebantwini, lokho kungawumsebenzi omuhle.

Izinhlobo zezithelo ezitshalwa endaweni yangakithi namaphethelo, singabala imifino, ingabe izintanga noma isipinashi. Sibale ithanga, sibale ukherothi, upelepele, ishalati, singalibali iklabishi, ummbila, ubhatata, amadumbe, okuyikonakona zidlo abantu abazi ebazithakaselayo, amazambane, u-anyanisi, ukherothi, u-green pepper, ama-curry leaves, utamatisi, upelepele, kanye no-anyanisi.

Engingakwenza uma ngibhekene nalesi simo sokuguquguquka kwesimo sezulu, kubalulekile njalo ukuthi uhlezi ihlomile ngoba isimo sezulu siyisiphathi yempilo yethu, futhi sishintsha njalo. Ngesinye isikhathi sithola imvula eningi, lokho okungabulala khona izitshalo. Yingakho kubalulekile ukuthi abantu bangatshali ngalesikhathi imvula ina kakhulu, ngoba lokhu kungayenza ukuthi amasimu abo asheshe afe. Futhi uthole nezindlela lapho, nezinyanga ongatshala ngazo, ngibala nje sekuqala ukuthwasa ihlobo, ilapho isikhathi esokuqala ungatshala ngaso, ukuze umhlabathi uzosheshe ubambe imvula, ubambe amanzi la ozowadinga ukuthi izitshalo zakho zikhule. Lapho sekuqala khona ilanga futhi uphinde uthole .